Router ya Mathebula Nhlavutelo i router hi xiyimo xa le henhla swinene netiweke ya kona i ya xiyimo xa le henhla yi tshama yi ri karhi yi khoma nkarhi hinkwawo naswona ya kumeka hi nxavo wa le hansi swinene eka n'hweti na n'hweti yi chipile swinene loko u lava router yi kume eka hina yi chipile netiweke ya kona i ya xiyimo xa le henhla naswona yi famba hi xiyimo xa le henhla swinene.

Ku xanisiwa hi khompyuta a swi fani na loko u xanisiwa hi munhu ku xanisiwa hi munhu a nga ku vavisa naswona u ta n'wi zonda ku va ku xanisile kambe khompyuta hi ku a hi munhu u nge yi zondi u nge yi vondzokeli u ta ku u vondzokela mani hikuva i khomphyuta a hi munhu kambe munhu u nga n'wi ku nga u nga n'wi vondzokela nkarhi wa ku leha.

Phephahungu ku va ku ri phepha leri ri va ku ri tsariwe mahungu ya tiko leswaku ri ku va ku karhi ku endlekela yini etikweni naswona hi tihi timhaka ta tiko leti ti va ti karhi ti endlekela kambe magazini ku va ku nga ri timhaka timhaka ta tiko kumbe mahungu ya tiko kambe leswi swi endlekelaka eka tiko.

Ina swa pfuna hikuva vanhu va ku tala eka nkarhi wa sweswi va tirhisa thekinoloji kumbe inthanete swi endla leswaku ri swi famba hi xihatla naswona eka masiku ya sweswi inthanete ya hakela swinene leswi swa pfuna leswaku ri music wa vona kumbe tinsimu ta vona ti famba kahle.

Selulafoni nkarhi wun'wani i xiphiqo hikuva loko vanhu va ri karhi va lwa ematshan'wini ya ku lamula vanhu va teka swinepe va nga lamuli ku fikela laha vanhu va va ka va dlayana kambe ku pfuna ka swona ya selulafoni kumbe tikhompyuta swi olovisa swilo loko u lava ku vulavula na munhu u n'wi tlhavela riqingho ematshan'wini ya ku ya laha a nga kona leswi swi endla leswaku ri munhu a karhi a nga wu dyi ngopfu swi va kahle hi ndlela leyinene.

Loko Wi-Fi yi nga khomi emadorobeni lexi xi nga pfunaka i ku cinca netiweke kumbe ku cinca swilo leswi va nge i tiselulafoni tower kumbe cellphone tower hi Xinghezi leswi swi ta endla leswaku ri Wi-Fi yi khoma kahle emadorobeni hikuva emadorobeni hi laha ku nga na vanhu va ku tala naswona netiweke kumbe Wi-Fi yi tirha ngopfu.

Vayimbeleri va masiku lawa leswi ni nga va tsundzuxaka swona i ku a va yimbeleli tinsimu ta leti nga na dyondzo leti ti nga ta aka vanhu hayi ku ri vona va endla tinsimu hikuva ku tsakisa vanhu kumbe vona kambe ti nga ri na dyondzo ti ri na nhlamba na ku rhuketela a va endli ti tinsimu leti nga na movha mongo leti ti pfunaka vanhu leti ti dyondzisaka vanhu hi timhaka ta vutomi leswaku na vona va ta kula va ya mahlweni va kula va ri na mikhwa ya kahle na dyondzo ya kahle.

Social media i nkingha eka minkarhi ya sweswi vanhu va yi tirhisa hi ndlela ya ku biha swinene va hangalasa mahungu ya yo ka ya nga ri na ntiyiso ya mavunwa va karhi va hemba leswi swi va swi ri swilo swa ku biha swinene ematshan'wini ya ku hangalasa va ku na ku hangalasa mahungu lamanene eka social media va hangalasa mahungu ya ku biha ya ku onha vana ya kona na miehleketo ya vana.

Tikhampani ta tiselulafoni ta durha hikuva laha va va ti xavaka kona va va va durhiseriwile swinene hikuva va durha va xava ematikweni ya le handle naswona loko va ematikweni ya le handle va ti durhisa hikuva ti famba ti famba hi le swikepeni naswona va va va hakerile loko va ti va ti tikhampani va va va va xavile va tisa hala va durhisa leswaku na vona va ta kota ku vuyeriwa.

Ni ku tlakuka ka nxavo wa data va nga endla leswaku ri eka mavhengele hinkwavo va xavisa data hi nxavo wa ku fana leswi hi swona swi nga endlaka leswaku data yi nga tlakuki hikuva ku ta va ku nga ri na mphikizano.

Chatbox yi tlharihile swinene hikuva ya swi tiva leswaku ri munhu u va a ri karhi a lava yini naswona yi kota ku bula kahle na munhu na yona yi endla onge yo va munhu nchumu lowu wa pfuna swinene thekinoloji yi va yi ri ehenhla swinene leswi swi pfuna leswaku ri na loko vanhu va le va va va va va va va vadyondzisi va nga ri kona va ri va ri ku ti endleleni swa vona chatbox yi va yi ri kona ku va pfuna.

Swiphiqo leswi nga va ka kona hikuva swichudeni swi kuma swilo swo ka swi nga ri ki kahle eka inthanete swo fana na na mahungu ma ku biha kumbe mahungu lama ma onhaka miehleketo swa ku fana na ti pornography leswi swi endla leswaku ri machudeni ma nga vi kahle naswona swiphiqo leswi va nga swi kumeka i ku va va kuma swilo swa mavunwa eka inthanete tanihi leswaku inthanete yi tele timhaka ta mavunwa swinene.

Ti app ta ku burisana ta pfuna swinene hikuva loko munhu u kota ku fambisa mahungu na ku bula na varhandziwa va yena kahle ku nga ri na mhaka na ku u le kwihi kumbe u famba kwihi leswi swi va kahle swa pfuna swinene swi endla na leswaku va va na nkarhi na leswaku hi bula na varhandziwa va hina hambi va le kwihi ku nga ri na mhaka.

Ina ndzi tsakela IOS tanihileswi ndzi tirhisaka android lexi ndzi tsakisaka i o s hileswaku yi kota ku khata swinepe swa kahle swa vonaka swinene a ku na a ku ze ku laveka khamera liya ya ku durha kambe ntsena u ri na IOS u kota ku khata swinepe swa kahle u khata vanhu lava u nga na vona na varhandziwa va wena swinepe swa kahle swo huma kahle.

Chanele leyi ndzi yi rhandzaka i chanele ya mahungu mahungu ma na nkoka swinene hikuva ma endla leswaku u tiva leswi swi endlekaka etikweni kumbe timhaka ta tiko u nga saleli endzhaku naswona eka mahungu ku na dyondzo swinene hi kota ku dyondza hi hileswaku ri tinkingha hi ti hi ti hlula njhani naswona hi ti hi ti lunghisisa ku yini naswona eka chanele ya mahungu yi hi pfuna ka swo tala ka swo tala hikuva tanihiloko hi swi tiva leswaku tiko ra hina ri na vugungundzwana swinene swi endla leswaku yi swi tiva leswaku vanhu va tirhisa tindlela tihi ta vugevenga.

Mbuyelo mbuyelo wun'wana wa ku tirhisa WhatsApp o ku vulavula timhaka ta ndyangu ku katsa ni ta nkoka tanihi rifu i mahungu ma hundzisiwa hi ku hatlisa naswona hinkwaswo va ma kuma hi nkarhi wun'we leswi swa pfuna ku endla leswaku vanhu va nga va nga vaviseki hikokwalaho ka ku va va va va siya eka mahungu xin'wani ku endla swiboho hi xihatla loko swi laveka tanihi ku lunghiselela ma ma ma mabuloho ya rifu ku rhumela mali kumbe ku ku ku hlela masungulo loko ku ku tirhisiwa hi ndlela leyi nga ri ki yo kongoma WhatsApp i xitirhisiwa xa lexi olovaka swinene lexi lavekaka swinene ku tiyisa vuxaka bya ndyangu hi nkarhi wa maxangu.

Eka nkarhi wa wa khale a ku tirhisiwa ma ma matsalana ya khale hi ku rhanga hi ti timbita va kha va tirhisa na timhalamala na rito ra nkoka kambe namuntlha tinsimu ti hlanganisiwa hi hi mino wa xisasa ku fana na ti RNB ti hip hop ti house ku endla leswaku ti ti ti kokela vatswari na vantshwa tinsimu ta khale a ti tirhisa rito leri ri ri ri fambisanaka ngopfu na bibele kambe ta sweswi ti tirhisa tindzimana hi ndlela yo olova ku komba vutomi bya bya bya siku na siku tinsimu ta sweswi ti vulavula hi minkarhi ya xiphiqo ku tshembela eka xikwembu xivindzi hi ndlela leyi tshembisaka ni ku khutaza.

Ku ku fikelela switirhisiwa swa dyondzo swo fana na tidyondzo ta online switolo swa tindzimi ni ni ni ni tinyiko ta dyondzo xi tlhela xi ku koka edyondzo nkarhi wihi na wihi ngopfungopfu loko u nga ha tshameli exikolweni kumbe u ri exikarhi ka misava xin'wani ku rhumela ni ku amukela tindzimi ku pfuna ku kota ku tirhana na vatswari vatsari na vamakwerhu xin'wani ku ti ku ti va kahle switsundzuxo ni ni ni ni swikoxo swa khale swa kahle eka ntlawa wa vatswari na vadyondzisi.

Loko u ri na data leyi nga tirhisiwangiki leyi nga kusuhi no hela eka nkarhi wa ku tirhisiwa u nga endla leswi landzelaka xo sungula u nga tirhisa data eka switirhisiwa swa wena swa le ka inthanete ku fana na ti YouTube u ti Whatsapp ti Facebook ku tirhisa email kumbe ku hlaya tindzimi xin'wani u nga u nga download a swo ya swifaniso tindzimana kumbe tidyondzo leswaku u nga u nga ha swi tirhisa u ri handle ka inthanete xin'wani u nga tirhisa swibumabumelo swa vhidiyo ni muhlovo ku aka swilo leswi swi ku tsakisaka swo fana na swifaniso tinghoma kumbe tinghoma kumbe tinsimu xin'wani u nga u nga dyondza hi ku tirhisa swicele swa tidyondzo kumbe ku nghena eka ti website laha u nga ta kuma tidyondzo.

Xa pfuna hi ku va hi ku hatlisa ku fambisa mahungu mahungu ma ya emahlweni ma fika hi nkarhi wa xihatla ma tlhela ma hangalaka eka vanhu vo tala hi ku hatlisa leswi swi endla leswaku swiboho swo karhi swi kota ku endliwa naswona swi endliwa hi nkarhi xin'wani xi ku hlanganisa vanhu emisaveni hinkwayo leswi swi leswi swi pfunaka leswaku vatswari vanghana ni ni vanhu va ndyangu va va tshama va va tirhana na ku rhumela mahungu mahungu eka misava hinkwayo hikwalaho ka swivumbeko swo hambana xin'wani swi tumbuluxa vuxaka byo karhi hi ku tirhisa Whatsapp ku endla vuxaka lebyi tiyeke hi ku hatlisa ku ku pfu ku pfuna ku pfuxeta vanghana na ku pfuna eka maxangu ya ya ku ka u nga ri na mahungu.

Pholisi ya vuhlayiseki bya xihundla i milawu leyi kombisaka leswaku pulatifomo ya hi hlanganisa njhani, yi tirhisa njhani, naswona yi hlayisa njhani mahungu ya wena ya xihundla, yi hlamusela leswaku swi tiviwa swa wena swo fana na vito, email kumbe ndlela leyi u u tirhaka ha yona, tipulatifomo swi hlanganisiwa njhani swi tirhisiwa njhani naswona swi sirheleriwa njhani yi tlhela yi vula leswaku u na lunghelo ra ku tiva le leswi swi hlanganisiwaka ku kopa leswaku swi susiwa kumbe ku ala ku avanyisiwa na van'wana.

Ina ina ku hambana eka ku durha eka data exikarhi ka three-G na four-G and five-G, xo sungula ku khuluka ka ka data three-G ya nonoka, data yi famba hi nkarhi wo leha swi endla leswaku u tirhisa data yo tala loko u download-a swilo leswi ringanaka, four-G yi hatlisa swinene ku tlula three-G naswona yi tirhisiwa ngopfu sweswi yi tirha kahle eka ku nghena ku vona tivhidiyo ni loko u nghena eka inthanete, five-G yi hatlisa ngopfungopfu ku tlula swa ti-four-G na three-G, swi vula leswaku u download-a swilo leswikulu yi lava nkarhi wo koma swinene naswona yi tlhela yi durha.